Nako eo sebapadi se tlamehang ho fumana bo eletsi ke pele ho papadi. Pele ho papadi ho ba ha o eleditse sebapadi pele ho papadi wa se kgothatsa. O sefa mabaka a hantle, o se jwetse hore se ka kgona ho etsa tjena, se ka kgona ho etsa tjena, wa se eletsa o se fa maele pele ho papadi. Le yena ha kena lebaleng la dipapadi, o lo ikutlwa a le motlotlo a le mafolofolo a na le matla ka mora mantswe ao a utlwileng ho wena le ho tseba hore o tshepetse ho yena kapa le tshepetse ho yena, le hore batho ba ratang sehlopha seo sa lona ba tshepetse le ho yena. Jwale o tla ba motlotlo haholo a tsebe hore ha bapalle yena a le mong.

Ka tsa botjha ba ka ho ne hole monate haholo ke ile ka nka karolo ya debate team. Re ne re ngangisana ka tse ding tsa dintho, empa re ne re sa ngangisane ho ngangisana wa hore re a lwana o mong le o mong o ne a ntsha maikutlo a e leng a hae mme haebaneng o hanana le ona, o tla hanana le ona. Ne re kgona le ho ithuta haeba neng motho a hanana le seo ke se buang. Ho na le tse ding tsa dintho tseo ke kgonang ho ithuta ho tswa ho yena. Le yena o na le tseo a sa di tsebeng tse nna ke tlo ngangisanang le yena ka tsona tse a sa di tsebeng, o kgona ho ithuta tsona le yena. Ho ne hole monate haholo.

Tjhelete ena na le ka e fumana ka ho etsa dintho tse nepahetseng, mme le be na le ditokomane tse loreng dia hlokahala, haeba di teng tse hlokahalang. Le tla tlameha ke hore le tshware le dibukana tsa lona tsa boitsebiso tse di bitswang ka hore ke di pasa. Le tle re kgone ho kenya monana, re le ngole fatshe, re kgone ho bona hore tjhelete tse le nang le tsona ke tse kae, le hore le tla kgona ho di thola nang le hore neng.

Re hloka ho ikwetlisa ha re le batho haholoholo jwang ha re le batjha, ho ba ho ikwetlisa hwa re ntjhafatsa ho etsa hore re se tsofale ka pele, mme le ho kula re ke se kuli ha bonolo. Ha ono kula ha bonolo ka ho ba o ithlwekisa o tla dula o ntse o na le matla, o kgona ho etsa ntho tseo eleng hore wa di rata, le mesebetsi e le horeng wa e rata. Ka baka la ho ikwetlisa, le mahloko a mangata a mang, ha ho no ba bobebe hore a ka re tshwara ka baka la horeng, ra ikwetlisa. Jwale le lona ke kopa hore le qalelle le ikwetlise hore le tlo kgona le ho thola nakonyana e ngata ya ho phela le ipaballetse.

Mefuta ya dipapadi tse leng teng sekolong sa rona ke papadi ya maoto ya bolo, ke papadi tsena tse bitswang ka puo ena ya kwatsi ya bosolla thlapi ka hore ke netball le volleyball, ho na le basket ball hape. Dipapadi tsena na e ratwang, ke papadi ya maoto ya bolo ya maoto le papadi ya bolo ya matsoho e leng netball, bana ba sekolo ba di thabela haholo. Se ka fetolwang ka di papadi tsena tse leng teng, ke hore papadi ena na e bitswang ka basket ball, ba ka bapadisa le banana, mme le ena na ya netball ho ka kenywa le bashemane hanyane ha ba batla le ena ya bolo ya maoto ba kenye bana ba banana.

Ke ne ke thabile haholo, ke ne ke thabile haholo. Ke le motlotlo hore sehlopha sa rona sa rugby sa Afrika Borwa se ile sa hlola tse ding dihlopha ka World Cup. Se ile sa nka cup ena a sa e tlisa naheng ya rona, ke ne ke ikutlwa ke le motlotlo haholo, ke ne ke thabile. Nthwe nka e buang ka sehlopha sena sa rugby ke hore di bapadi tsa bona, bana ba bapalang yona rugby ena na, ba utlwana haholo, ba sebedisana, ba na le tshebedisano mmoho ke ka hoo ba ileng ba kgona ho hlola dihlopha tse ding ka World Cup. Ke ile ka ba motlotlo haholo, ke ne ke thab .